Uphula umthetho uyingozi empilweni, ukwahlonela abanye abakhweli. Kubalulekile ukuthetha ngentlonelo ukuze ingxoxo ingaguquki ibe yingxabano.

Incwadi yesazisi okanye ipaspoti, itikiti lokuhamba, ukuhlawula kwemithwalo, ukufika kwangethuba kwisikhululo, izinto zomntu isiqu, ulwazi lwemozulu yendawo oya kuyo.

Ukuqinisekisa ukuthotyelwa komthetho, compliance to the laws. Intlawulo yerafu, import-export duties and taxes. Ukubhalisa nokuvunywa kweempahla, declaration and clearance.

Ukwandisa kokhuseleko, ukuhlaziywa kwendlela, inkxaso kubaqhubi beetekisi, ukuhlelwa ngokungcono kwiinkqubo zeetekisi, inkqubo yentlawulo yedijithali.

Ukunciphisa unxinzelelo kwiindlela ezinkulu, uthutho lokuthenjwa nokukhawulezayo, iindleko eziphantsi, ukhuseleko oluphezulu, ukunciphisa ungcoliseko.

Kukho ukunganyaniseki, ityala linokubekwa kum, kudala ingxwabangxwaba. Ndingazama ukuhlala noxolo kodwa ndixelele umqhubi ukuba andinguye lowo ungabhatelanga.

Iimeko zendlela, ukhuseleko, ukulawula kwexesha, ukungaphumli kakuhle, ingeniso ezinzileyo, unika umsebenzi nangona luxakekile kakhulu uqoqosho.

Bayahlonipha abakhweli, baqhuba ngononophelo, bahlonipha imigaqo yomsebenzi, bathethelela abakhweli, ukuqhuba ngokukhawuleza nangengozi, ungahloniphi abakhweli.

Linyathelo lokuqala lokufunda ukuqhuba ngokusemthethweni. Ikhusela emthethweni, ifundisa imigaqo yendlela, ikuvula amathuba omsebenzi.

Sebenzisa iindlela ezilungiselelwe abahambi ngeenyawo, qwalasela izithuthi ngalo lonke ixesha, musa ukuwela indlela unxibe ii-headphones okanye ugxile ifowuni.

Ukulibaziseka kweenkqubo, delays in clearance. Imali ephezulu yerhafu kunye nezinye iintlawulo, ukhwankqiso lobuqhetseba nenkohlakalo, corruption.

Ndiyaxolisa ukuphazamisa bhuti kodwa bendicela ukubuza. Kule mali endikunikileyo ndicinga ukuba itshintshi aluphelelanga. Ndicela ukhangele kwakhona mhlawumbi kwenzeke impazamo. Ndiyabulela kakhulu.

Ukungabikho kweendlela zebhayisekile, abasebenzi bendlela abangakhathaliyo, ukungakhanyi kakuhle ebusuku, ungafakwa kwee-helmet, imozulu embi.

Ukugcina ucoceko nolondolozo lwendawo, ukuhambisa kunye nokukhuthaza ubugcisa bendawo, ukuhlela iminyhadala yenkcubeko, ukubonelela ngee-tour ezikholelayo.

Ukubona indlela kunye neendawo, ukhuseleko, ukuba lula kwakhona ukuqhagamshelana, ingxolo nokuqhuba kancinci, ukudinwa, ukonga ixesha.

Ukukhusela impilo nentlonipho yakho xa uhamba yinto ebalulekileyo. Yinto eqhelekileyo kwaye kubalulekile ukuyithatha ngokubaluleka nezokuzikhusela ngawo wonke amaxesha.

Qhuba ngononophelo kwaye ungabi nebhari, hlohla imoto yakho phambi kohambo, cwangcisa kakuhle uhambo lwakho.

Ukhuseleko lwabantwana noluntu lwethu luxabisa kakhulu kunalo naliphi na imfuneko yokufunda nokuqhuba ngendlela engeyiyo. Ukuba awukhululeki ukujamelana naye wedwa, ungacela uncedo kumntu othembekileyo okanye ube komnye nomnye ummelwane.

Ndimnyanzele, ndibhekise kucango, ndifakaze ukuba ndibonile. Ukugcina uxolo, ukuhlonipha wonke umntu, ukwakha uxanduva lwezentlalo.

Ukuhlonipha umqhubi, ukubeka impilo phambili, ukumkhumbuza umthetho, ukuthetha ngentlonelelo ucacile kwaye ngengqondo epholileyo.

Loo ntsasa yahlukile hayi ngenxa yendlela itekisi ehamba ngayo kodwa ngenxa yendlela amazwi omntu angalindelekanga anokuguqula ngayo umoya wakho. Ngamanye ezinye ixesha ukhumbulekayo zenzeke kwiindawo ezingalindelekanga.

Ukhuseleko lwezothutho, safety protocols, inani labakhweli nendlela yokuhlala, iziganeko zengozi xa uloliwe engacinywanga kakuhle.